Njengomfama omtsha ekulimeni ndingaya kwiDepartment of Agriculture ukuyofuna uncedo ngakumbi kwezemali zokuba ndikwazi uba ndiqalise umsebenzi wokulima. Ndingafuna uncedo ke kwezinye ii-famers mhlawumbi abamelwane endihlala nabo ndicele uncedo noba bandibonise uba kusetyenzwa njani, then ndiphinde ndijoyine ii-organization zee-famers ukuba ndikwazi uba ndibe nabantu abaninzi endikwazi ubabuza xa ndinengxaki.

Umhlaba kum uthetha ukwazi ukuba nemali nokwazi ukuvuna ngendlela othanda ngayo. Ubaluleke kakhulu ngoba uzawukwazi ukuthi uwushiye umhlaba uwushiyele abantwana bakho nabantwana babantwana bakho. So xa unomhlaba uyazazi ukuba ifemeli yakho izawukwazi ukuhlala kulo mhlaba iminyaka ide ibe mininzi, ibaluleke kakhulu loo nto.

Ukulima kunganciphisa intlupheko kakhulu ngoba awusazuthatha imali uyothenga ngayo. Ukutya kuhlala kugcwele apha ejartini. Yinto elula kakhulu ukuthatha izinto uzilime ukwazi ukuthi uzivune utye nosapho lwakho.

Kule gadi yam ndilume izinto ndilime iinto ezi ndizithanda kakhulu. Ndilime umbona, ndilime amazambane, ndilime itswele ndiphinde ndalinda negalikhi. Zizinto ke endithanda ukuzitya kakhulu kwaye ndiyayazi uba andizukhupha mali ukuzithenga ezo zinto.

Urhulumente uyayikhupha kakhulu imali yokunceda abalimi engakumbi abalimi abamnyama. So, ungaya ke kwi-organizations ze-farming apho ungayo aplayela imali yokuqala ifama uze ukwazi uqale into eza kunika imali wena nosapho lwakho.

Urhulumente wethu ke uyayibona indaba yokuba ubuyisa umhlaba ebantwini abamnyama yinto ebaluleke kakhulu. Ke ngoku ubeke imithetho emitsha yoba mayiqaliswe le ndaba yokubuyiselwa imihlaba ebantwini ngoba ngaphandle komhlaba umntu omnyama akananto. Sihlala njengabavakashi elizweni lethu, so yinto ebaluleke kakhulu leyo yoba mayenzwe bangasamoshi nexesha ke ngoku ngoba sekukudala, funeka yinto abayiqalisa kwakudala.

Ngokucinga kwam ndiyacinga uba ikhona imali into engekhoyo kukukwazi kwabantu. Abantu abaninzi abazazi iindawo mabaye kuzo ukuyofumana imali yokulima okanye yokuqala ishishini. So imali ikhona xa ungazi iindawo ezilungileyo ezirayithi zokuhamba uyocela imali yokuqala ishishini lokulima ngakumbi for abantu abamnyama. So ndiyavuma mna ke ukuba imali yona ikhona into engekhoyo lulwazi.

Kaloku isithuthi yinto ebaluleke kakhulu xa ungumfama ukuze ukwazi uyothengisa isivuno sakho. So kubaluleke kakhulu uba ugcine imali yokufaka amafutha emotweni esebenzayo apha efama. Yinto enkulu kaloku leyo ngoba uzawuhlala neento zakho ozifamileyo ungakwazi nokuya kwiimakethi uyozithengisa. So ewe yinto enkulu leyo.

Imveliso kwezolimo iba nefuthe elikhulu kakhulu ngoba ukutya kuye kudure xa ngaba akho mvula. So loo nto ke iafektha iindlela iifama zisebenza ngayo so iyadurisa ukutya loo nto.

Ngumbono omhle ke lowo wokuba uzivunele umfino wakho xa kuyinto oyithanda kakhulu ngoba ukutya kuyadura kulaa malanga. Uzawuqalisa ke ngoba uwenze imenyo ufake umhlaba wakho ube fertile kakhulu ukuze zikwazi ukukhula kakuhle iziqhamo zakho. So uzuqale ngesizini erayithi elungileyo yokuvuna.

Umbona yinto ethandwa kakhulu ngabantu ndingawuthatha ke ndifumane abantu abazawundithengisela umbona kwiikona ezininzi ndibazise erhawutini ndifumane abantu bahambe bawuthengise. Ndingawuthengisela nabantu abazawujika bawenze iipopkhoni okanye bawenze umgubo, zininzi ke izinto ezingasetyenziswa ngumbona ukwenza ngombona.

Ituna ke yilaa ntlanzi encinci kakhulu phaa elwandle kodwa imandi iyathandwa ngabantu. So ayinamathambo ke amakhulu, amathambo akhona mancinci ungakwazi nje ukuwahlafuna naxa isuka phaa kwitini, akukho sizathu soba uyipheke. Ungayifaka nje i-mayonnaise, uyifake esonkeni uyitye imandi kakhulu.

Ewe, ngokucinga kwam uMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga. Ngoba uMzantsi Afrika uyayiqonda indaba yokuba ngenye indlela yokwenza umsebenzi ngoba iSouth Africa ke lilizwe elisokola kakhulu ngokwenza umsebenzi. So ngaloo ndlela ke bayancedisa uba abantu abaninzi bakwazi uba nemisebenzi wokuthunga. Ke ngoku bayaxhasa ngaloo ndlela.

Ngokwazi kwam ke umntu ofuna ukuqokelela imali yokuqalisa ishishini lokulima ndingamcebisa ukuba makaqale ke aye kwi-department of i-agriculture ayofuna uncedo abacacisele bazamnika zonke into akumele azenze uba aqalise bangamnika kwa imali mhlawumbi aphinde ayobuza kwibhanki uba kukho imali abangakwazi uthi bamboleke yona then ke uzawuqala apho ke kwi-department ye-agriculture ayofunisisa ngalo lonke ulwazi ukuba angakwazi ukuyiqokelela njani imali.

Yhoo, Thixo wam ndingothuka kakhulu. Zisebenzisa ilizwi lam kodwa ke ndingabancedisa ngoba ndiyayiva nam into yokuba zizinto eziphilayo zinegazi mhlawumbi zinamava njengathi abantu kodwa ke kuthi asikwazi kubava xa bethetha ke ngoku xa besebe kwazi uthetha sibave sibaqonde besitsho uba abafuni ubulawa hayi kaloku nam ndingangenelela ndibancedise sithumele lo milayezo uba bangasabulawa nabo banee abafuni ubulawa bafuna uphila njengawo wonke umntu. Ke ngoku loo nto mna ndiyibona kuyinto entle, into esenza sibulale iinkomo sizitye kungoba mhlawumbe asiziboni njengeento eziphilayo nje ngathi abantu ezingafuni ubulawa.

Ke batshana bam makhe ndinicebise ke ngoba ukusebenza neegusha ayiyonto eniyiqhelileyo, ndizawucela ke nilumke kakhulu ngoba ayingomsebenzi olula lo kusebenza neegusha. Kufuneka nihlale nilumkile ngazo ngawo onke amaxesha ke batshana bam. Nisebenzisane nazo kakuhle nibe nenkuthalo ndiyabulela kakhulu ukuba nomdla wokusebenza neegusha ngoba ngomso izawuba zezenu ezi gusha ke nikwazi nizawube seniqhelile ke usebenza nazo.